Ho ya ka nna ngwana moshanyana eo a entseng ngwana wa ngwanana mmeleng, le yena nakong eo ngwanenwa wa ngwanana a e a leng hae a kgaoditseng ho ya sekolong le wa moshanyana haebe wa tsebahala ne nka rata le yena a kgaotswe ho ya sekolong, hore a nne a bontshe hore le yena ketsong enana o na le o na le seabe.

E maswabisa ditlhong a maholo ho bua ka taba ena ya batjha ba inetseng bophelong, ba itshepisitseng tjhelete ya batsofadi. Bohloko ba taba ke hore Modimo o tla kgutla a hopole motsofadi eno, ebe hosane o sala o ja eng wena motjha? Motjha tadima nako o ikemele motjha nkgono kapa ena ntatemoholo ha tlo dula a le teng le yona tjhelete eo ya hae ya SASSA. Ema motjha itwanele emela bokamoso ba hao.

Bothata ba batjha ba kajeno ke hore ba rata ho leka dintho kapa ona ho experiment-a, ha o tluwa tabeng ena ya ho ima o le dilemong tse tlase haholo o sa le motjha. Ke lakatsa e ka mmuso o nka etsang thuto ya di thibela pelehi e be ntho e tlwaelehileng sekolong motseng le ka tlung, hore hosane batjha ba tsebe ho nka kgetho e nepahetseng ha ba fihla dilemong tseo e leng hore ba bona ba loketse ho etsa tsa thobalano.

Ho lokisa taba ena ya ho nka nako ha di ambulance tsa mmuso ho fihla mahaeng le ditoropong tse ding tse itseng. Ke ho ba le moo motseng kapa motseng o mong kapa e mmedi e meraro e e mabapi ambulance-e e le ngwe e leng hore e theohela hona mono ho ba haufinyana le metse eno e mebedi kapa e meraro ha o nka hlokahala thuso tsa tshohanyetso.

Taba e utlwisang bohloko haholo tseo re kopanang le tsona mosebetsing ona wa rona wa ho hlokomela batsofe mahaeng a bona, ke ho fihla hoseng o fihlela motsofe a so hlape kapa hona ho hlapiswa. E nngwe hape e utlwisang bohloko ke mo motsofe a llang ka tlala eka ha fumane tjhelete tsa thuso tsa batsofe ho tswa ho mmuso.

Ntate ke nahana nkgono ha thaba jwalo ka ha sa hlole a sebetsa le setjhaba, hobaneng e le tshusumetso ya taba ya dilemo le kgolo. Mme ke nahana ntho e tla mo thabisang hape ke ho ho jwetsa bana ba setjhaba hore o dikopano tsa bona tsa hara hara beke motshehare ba di etse monana ha nkgono, hore nkgono a kgutlele hape a nna a thuse setjhabeng le ha matla a ntse a hana.

Ntwa ya rona kgahlanong le ho ima ha batjha ba ka tlasa dilemo tse mashome le metso e robedi, ke e kgolo e thata haholo. Empa ke nahana hore ho leka ho fokotsa dipalo tsena tsa batjha ba imang ba le ka tlasa dilemo tse mashome le metso e robedi, ke hore thuto ka tsa thobalano le di thibeha pelehi e se ka ba patuwe motseng sekolong television-eng le ka tlung. E be puo e buehang e tsebehang hore hosane motho a tsebe ho nka qeto e nepahetseng ka tsa bophelo ba hae.

Ha nka aha sepetlele se leng sa ka, ntho e sa tlwaelehang e nka etsahalang sepetleleng sa ka ke ditjeho tse tlase tlase haholo ho fetisisa. Hoba bothata bo boholo ba moruo wa Afrika Borwa ke hore re ditjeho tsa dipatala di hodimodimo haholo e le hoo e le hore, batho ba bangata ho betere ba yo tlala meleng e metelele telele ya dipetlele tsa mmuso kapa tsona di clinic. hobane ba se na tjhelete ya ho ya dipetlele tse kgolwana.

Ha re ipuela nnete feela matsholo a etseditsweng ho ho tobana le ho thusa dintho tse shebaneng le batho ba bo ntate e leng banna, ha mangata hakalo a ke a tsebang a mmalwa feela taba eo ebile ke phoso. Ke tseba a tshwanang le Men's Health, Brothers For Life Ho tloha mono haona a mang. Re le mmuso le di le mekgatlo e ikemetseng re hloka ho eketsa matsholo a shebaneng le bophelo ba motho wa monna.

Ho nweng meriana ya HIV and AIDS ho bohlokwa mothong hore a tsebe ho phela bophelo bo bo lelele nyana ho feta moo a nka fellang teng, a tsebe ho phela jwalo ka mang le mang a phela hoba o nwa meriana ya hao ya HIV and AIDS kapa yona ARV. Ho bohlokwa thusong ya masole a hao a mmele ho itwanela le me le mafung a fapabaneng a ka kenelang mmele, ke tshireletso e matla le ho eketsa bophelo ba hao ho ya pele.